Malome, ke kopa tshwarelo. Ne ke sa re ke entse ka ke etsa ka bomo. Empa ke tla thola mosebetsi ha nako e ntse ya, ke reke hape di-album tsa hao. Ke a kopa malome, ke kopa tshwarelo.

Bana ba ka, ke tlamehile hore nna ke ba kenyetse Wi-Fi ka tlung ya ka. Hobane moo ba yang teng Wi-Fi-eng ya mahala. Ho tshwana le ha ba utswa. Jwale o le motswadi, o tlamehile wena hore, o kenye Wi-Fi ka tlung ya hao. Hobane bana ba sekolo ba hao, ba e hloka ka ka dithuto tsa bona.

Artificial Intelligence, e etsa hore batho ba be bohlale haholo. Hobane, o ka ya library o lo batla ntho e itseng. Empa o seka e thola. Empa ha o ka kena google-ng, wa kena google-ng, wa sheba. Ntho mohlomong o botsa ka hore na nineteen-sixty ho no etsahalang South Africa. O tlo e thola ka potlako ntho eo ka pelenyana, e ne e batla feela motho a sebedisang a kelello ya hae. Hore ebe ha ke kotsi ntho eo ho AI, e be yena ka bo yena a seka fetisa fela a enka ae kenye ka hara hlooho ya hae. A enke jwalo ka ha ekare wa ithuta.

Re ntse re hloka , re ntse hloka lesedi leo. Ho tswa seyalemoyeng. Hobane, ho na le batho ba baholo ba sa hlola ba bona hantle mahlong. Empa ba ba batla ho mamela seyalemoya. E ne ba kgona ho utlwa hantle, ha ba bua ka ka seyalemoeng. Ba bua ka boemo ba lehodimo.

Dumelang, dumelang, dumelang. Ke letsa ke tshwenyehile haholo ka taba e ke utlwang wa mmino seyalemoyeng, station-eng sa lona. Hobane jwale ha ke sa kgona ho utlwa mmino wane oo ko tsebang wa bo ntate ba kgale bo ntatemoholo wa Sesotho. Ke kopa hore hleng, mmino oo wa batleha. Le tlohele ho letsa mmino wa ma mose ho mawatle haholo. Kapa le o lekanya e sekaba le ho bolaya mmino wa rona ho ya ho ile.

Ke rata, di-movie tsane tsa, tsa . Di-movie tseo ke tse bontshang apartheid, le hlokometso, ya batho ba batsho. Hobane, tseo ke tsona tse tlao bontshang mo tswang teng. Di tlo o bontsha hantle hore ha e le hantlentle bo ntataomoholo, le bo nkgono wa hao. Ne ba sotleha ha kae kae. O phela ka jekolena because hona le ba bang bale ba ba hore ba kgone ho phela ho fihlela ho tswalwa wena. Jwale ke yona taba eo ke ratang di-movie tseo tsa di routes.

Di-subscriptions di thusa station seo, hore se kgone hore se dule ntse se kenya ditaba. Le wena hape, o thuseye hore o kgone ho ntso o thola ditaba. Hore kgwedi le kgwedi, ke tjhelete e kenang station-ing seo. Hore le sona se ntse se ntshe ditaba. Ho thusa wena ya shebang ditaba, hore o kgone ho di thola.

O tlamehile hore o be le Wi-Fi. Hobane ha o tsamaya, ha o reka data. O tla dula o ntso rekile data nako e kgolo le e nyane. Jwale ha o sebedisa Wi-Fi, o tla kgona ho patala hangwe fela. Ebe o sebetsa ha monate. E ne o sebetse ka ho e nahanela le yona Wi-Fi eo. Hobane data yona ha okare wa e reka, e fela ka pelenyana, o ka se kgone ho e emela.

Diteko tsa data di boima. Ka kgwedi ke three hundred and fifty.

Batho bane ba nkenyetsa Wi-Fi. Itse ha ke ba founela, ke re, ke batla thuso ho bona. Ba njwetsa hore santsane ba le busy. Ba njwetsa hape hore, ba tla romela motho atle a tlo nthusa. Empa ha ba ke ba romela motho. Ho la qetella diqetello. Ba sa kgona ho nthusa, ka ba ka e cancel-a. Empa ba tla ba tlo e nka.